Njengomphakathi ngingakuthokozela ngiphinde ngijabule ukuthi sibe nomtholampilo ongumahambanendlwana ngoba kunabanye abantu la emphakathini abangakhoni ukuthi baphume ezindlini zabo bafinyelele emtholampilo. Manje ngalokho ukuthi kubekhona emphakathini kuzosiza labo ukuthi umtholampilo usuze emnyango wabo manje. Bazokhona ukuthi nabo balulame ngaphandle kokuthi baphume kanzima or bathwale ubunzima bokuthi kumele baphume emagcekeni wabo ukuthi bahambe baye emtholampilo.

Ngolwazi lwami, enye indlela yokuvikela inzalo ukuthi kusetshenziswe amakhondomu nezifakelo.

Ngolwazi lami ukuthi, izinsele abantu basempandleni ababhekane nazo ukuthi, uhulumeni uthatha kade makumele abaxhase ngakho loku, ngaloku abazokudinga. Ngoba kuthatha ukuthi abantu basempandleni nempilo yalaphayana isemuva ayihambiselani ney'nkathi esikuzo manje.

Umndeni wami ungameseka ngalokhu okulandelayo umkhulu ukuthi engazizwa enomuzwangedwa.

Isiguli singazizwa ngale ndlela le uma imishanguzo yokuhlwa ne-TB, le eqhazayo ukuthi isiguli singazizwa ngaleyo ndlela leyo uma sithukile sinokukhathazeka ngezimpawu zemishanguzo yokuhlwa ne-TB.

Ngaphandle kokuthi lo mbuzo lo ubhekane nentsha, uzoqala ebuntwini ukuthi uma uwumuntu unamalungelo wakho. Kunjalo-ke nentsha nayo inamalungelo wayo mayelana nokuthi imizimba eyabo. Ngokunjalo bayakhona ukuthatha noma esiphi s isinqumo sokuthi bavikele inzalo ngaphandle ngokwazisa ngisho nabazali babo. Kanjalo futhi kuya kuye nangeminyaka yaleyo ntsha leyo. Ngoba abanye abazali bazokuthatha ngokuthi njengoba ungakadluli u-eighteen, awukakabi umntwana ongazithathela iy'nqumo ngempilo.

Into abazali abangayenza ukuthi bakhulume nezingane zabo ngokuvikela indaba yenzalo, ukuthi bangaba thethisi futhi bangabasabisi ngokuthi bazoba shaya uma bengazala besasebancane noma kanjani. Khepha bangahamba nabo kumanye amahlelo lawa akhuluma ngezenzalo, ukuhlela umndeni, ucansi oluphephile. Futhi bangabayisa nasemtholampilo, kulapho bangathola khona imfundiso ngokuthi inzalo ivikeleka kanjani. Nokuthi bangayenzi iy'nxumo ezivamisile ukuthi angeke zibasebenzele kulo kusasa labo abalihlelayo.

Lokhu imitholampilo yasemampandleni engakwenza ukuthi, iyazise umphakathi ukuthi abantu abakhubazekile nabo bamukelekile kuwo amagceke womtholampilo ngoba, uhulumeni uyabaxhasa abantu abakhubazekile njengoba axhasa abantu abangakhubazekanga.

Abantu bangabona ngalokhu okulandelayo ukuthi lo mtholampilo lo abaya kuwo awunamukhonyovu kwezempilo ukuthi bazobona ngesitempu selogo yakagavamenti. Nokuthi abasizi balowo mtholampilo loyo bazobe ba nama-registration numbers wakhona. Futhi nekhansela nalo bangalibuza ngawo lowo mtholampilo ngaphambi kokuthi baye khona ukubona ukuthi lo mtholampilo kusemthethweni na.

Ngiza kanje ngixoxa nomngani ukuthi, ngifuna ukumazisa ukuthi abantu abakhubazekile abanawo ukuzithemba ngenxa yokuthi umphakathi lo abahlala kuwo bazizwa ngathi abantu bayabagxeka ngesimo lesi ababhekane naso. Kepha kanjalo banokuzizwa banokuzizwa kucikelela umoya wabo phansi. Manje abangakwenza or thina esingakwenza ukuthi bazizwe nabo ba njengabantu, ukuthi sibasekelele le simo lesi ababhekane naso. Futhi sibaphathe ngokuthi nabo abantu njengathi singabantu, singabeki indaba yokuthi bakhubazekile noma abakhubazekanga. Umuntu umuntu ngabantu njengesisho sikhuluma.

Izinsiselelo abesifazane ababhekane nazo, zasemakhaya ukuthi isiko nje lona avimbele inzalo yakhe, futhi asebenzise namakhondomu Kanjalo yingakho imitholampilo yale emakhaya ngalokhu kwezokuvimbela inzalo.

Okungayenzeka ukuthi basize abogogo laba abahlala emakhaya esikude nabo. Bangayenza amasevisi ngoba kanjalo kuzoba lula abantu abadala bangabi nokuthi bakhathazekile ukuthi kumele bahambe uhambo olude lokuthi bafike esibhedlela noma kwezemtholampilo kanjalo uzakubona.

Izithako kanye nokulebula komkhinqizo wokuqeda ubuthi lezi ezilandelayo. Ngenxa yokuthi kulula ukuthi zitshalwe akusizo izinto ezidinga ukuthi kuhanjwe ziyothengwa le ezitolo .

Ngesikhathi ngidinga ukuthathwa nge-ambulensi kumele uqale ubashayele ubatshele ngokuthi bazokwazi ukukunika noma bazikalele isikhathi sokuya nangesidingo sakho. Phezukwalokho kubalulekile kakhulu noma into abangakusiza kumakhalekhukhwini. Kodwa bona bayafika isikhathi lesi bona abakunika sona ukuthi

Kanjalo ngingazizwa ngidumala ngidinga usizo. Njengoba ngazi ukuthi wonke umuntu . Kepha abodokotela if abanele ukwamukela isimo leso obhekana uzizwe unganele.

Imiphumela emibi evamile kanye noku se-TB ukuthi uzozizwa umkhuhlane nokuthi uhlatswa .

Ngalo ulwazi lami-ke kokuthi kumele ageze ngokwesintu ukuthi mele elimnyama elimubethile kugezwe igceke leli umuntu ngoba isiko liyasho ukuthi isifo amashwa namabhadi.

Ngikuxoxele makhelwane wami umtholampilo wethu wendawo wasindisa umuntu ngengozi yemoto. Wayelimele kakhulu lo muntu lo phakathi besingathembi ukuthi uzolulama akabuyele ebekuwo. Kepha enye indima ebaluleke kakhulu ngukuthi ngawuchwepheshe, ngakho lokhu , bamusindisa futhi manje uphephile udla .

Izindlela uhulumeni ukuthi izindawo zasemakhaya zithola umtholampilo ukuthi angaqasha nabonesi, abasezingeni nalaba abawuqhwephesha emsebenzini . Aqashe nentsha njengoba kuyiyo ingasebenza ngabantu emayunivesi esanda ekhona kuyo .

Engingakwenza ukuthi lucabangele bona abantu bakwazi nabo .